Eka malume data bundle i nchumu wo karhi lowu mi pfumelelaka leswaku mi ta kota ku va eka inthanete ku va mi ta kota ku chat-a kumbe mi rhumelana swihungwana eka WhatsApp swi lava data se data yi na xiavi xikulu loko mi lava ku va eka inthanete ti hambanile ti-data bundles leti ku na data ya vhiki kasi ku na na data ya siku naswona mintsengo ya kona na yona yi hambanile handle ka data a mi nga swi koti ku va eka inthanete ku va mi va eka internet swi lava .

Hi mavonelo ya mina ndzi vona onge xivangelo xo va data yi durha eka masiku lawa i xiyimo xa ikhonomi ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga i ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga a ri tshamisekanga leswi swi endla leswaku minchumu yo tala yi durha swinene se loko mafurha ya durha swakudya swi durha data na yona yi ta durha hi swona leswi endlaka leswaku data yi durha eka masiku lawa xiyimo xa ikhonomi xa Afrika-Dzonga masiku lawa.

Vanhu vo tala swinenenene va tirhisa data ku va va va eka internet hambileswi ku tirhisa data ku nga ri ki ndlela yin'we yo va eka internet ku tlhela ku va na tindlela tin'wana kambe nhlayo ya vanhu vo tala lava va nga eka inthanete va tirhisaka data nxavo wa data wu tlakukile loko mo langutisa khume hambi ko va ntlhanu wa malembe lama nga hundza wu tlakukile hi rivilo ra rihati nxavo wa data masiku lawa wu chavisa ngopfu.

Munhu a nga endla swilo swo tala eka riqingho ra yena hi data bundle xo sungula munhu a ngo chat-a hi WhatsApp a rhumelana mahungu ku katsa no bula ni vanghana hambi ku ri ndyangu wa yena xa vumbirhi munhu a ngo kuma mahungu eka Google hambi ku ri Chrome hi ku tirhisa data ya yena xa vunharhu munhu a ngo ti hungasela hi ku langutisa tivhidiyo hambi ku ri ku yingisela tinsimu eka riqingho ra yena hi ku tirhisa data bundle ku hlaya swona hinkwaswo u ku twa khwiri ku xurha munhu a nga endla swilo swo talatala talatala eka riqingho nyongeni ra yena.

Munhu a nga kota ku bula ku na vanghana kumbe maxaka wa yena lava nga kule na yena hi ku va vona hi video call hi ku tirhisa data buddle a nga fikelela ku va vona xikandza hambiloko va ri kule na yena munhu a nga kota ku rhumela maxaka kumbe vanghani kumbe muhlekisani kulobye mali a lo tshama kwala ka yena hi ku tirhisa data buddle se munhu a ngo fikelela swilo swo tala a lo tshama hi ku tirhisa data bundle ya yena.

Data a yi hambanangi na matirhisele ya Wi-Fi hikuva hinkwaswo ha vumbirhi swa ku fikelela leswaku u ta kota ku va eka inthanete hinkwaswo ha vumbirhi u nga fikelela ku rhumela mali eka inthanete naswona u nga endla swilo swo tala eka inthanete ntsena nchumu lowu endlaka leswaku swi hambana i ntsengo ku hoxa Wi-Fi swa durha nyana loko u pimanisa na ku xava data bundle se nchumu lowu endlaka leswaku swi hambana i ntsengo mali ntsena.